Uma ngincoma umculo wendawo kumngani osanda kufika endaweni, ngingathi akabheke umculo ohlanganisa isiko, imisindo yesimanje kanye nezindaba ezikhuluma ngempilo yabantu bendawo. Ngingaphakamisa uhlobo lomculo ofana nomaskandi, ngoba uqukethe umlando, isiko. I-afro-soul ngoba unothando nolaka oluhle kanye namapiyani. Uma ethanda okusheshayo nokudansisayo, ngingathi abheke izihlu zokudlalayo ezifana nezingoma ezishisa ezikhotha zaseNingizimu Afrika noma ama-playlist athi Sound of the Township ukuze athole ukunambitheka okuhlukeneyo komculo wendawo.

Awu, mngani wami, indaba enhle kakhulu lena. Ukuqala ukuba qotho nokuzibonakalisa ngendlela eqotho kuyenza abantu bazithembe abantu bayazizwa uma into iyiqiniso futhi lokhu kwakha ubudlelwano obuqinile nabalandeli. Okwesibili, ukusebenzisana nabalandeli, ukuphendula imibuzo yabo kuphawula kungazwana abo nokubonga kuyabenza beziswe bebona inani labo. Okwesithathu, ukuthumela okuqukethwe okuhle njalo. Lokhu kusho ukubeka izinto ezihambisana nesihloko sakho esikhuthazayo, esijabulisayo, noma esinemfundiso.

Yebo, ngiyakwazi ukwabelana ngendaba yomuntu angimazi owathintwa ubuxhwanguxhwangu be-inthanethi ezinkundleni zokuxhumana. Wayejwayele ukwabelana ngemibono yakhe ngezindlela zomphakathi kodwa wahlaselwa kabi ngabantu abambiza ngamagama ahlambalazayo futhi bamhlukumeza ngamazwana, waqala ukuzizwa acindezelekile. Wagcina esezikhiphile izinkundla zokuxhumana isikhashana ukuze azivikele. Kodwa kamuva wathola ukwesekwa emphakathini wangakubo waqala umkhankaso wokuqwashisa abantu futhi kwaba isibonelo sokuthi noma umuntu engahlukumezeka angaphinde azithole futhi abe isibani kwabanye.